Iye abogogo nabomkhulu abakhwela ibhesi, ngaphambi kobana behliselwe intengo, kufanele bonyana kuqalwe bonyana bahlala kiziphi iindawo. Lokhu kungombana kungenzeka bonyana babehlisele ngemali enengi nofana encani nabangaziko kuhle bonyana bahlala kiziphi iindawo ukuze kubalekwe ukwehlisela abanye ngemali encani nofana enengi. Kufuze kuqalwe bonyana bahlalaphi ukuze behlise ngenani elaneleko nofana elifaneleko.

Ukwephulelwa kwentengo yokukhwela ibhesi nofana kuhanywa zizinto ezahlukahlukeneko ezifaka hlangana umnotho kanye nendawo. Abogogo nabomkhulu kungaba kuhle khulu nabangafumana isaphulelo samaphesente alinganisela kwamatjhumi nahlanu okuyi-fifteen percent.

Ukukhuphuka kwentengo yamathikithi wokukhwela ibhesi kungithinta khulu. Lokhu kungombana kufanele ngisebenzise imali enengi ukuthenga ithikithi lokukhwela ibhesi. Lokhu kubuye kuwame nangendlela engisebenzisa ngayo imali ngombana izinto ebengijwayele ukuzithenga, angisakwazi ukuzithenga nofana ukuzifumana njengoba imali enye kufanele iye ethikithini lebhesi.

Kanengi iintjhijilo ezandise ukuhlangabezana nabatjhayeli abanengi beembhesi ezikhamba amabanga amade kukobana, bayadinwa abatjhayeli laba begodu lokho kungezelela ithuba lokobana abantu bangaphakathi kwebhesi bakhweli kanye nomtjhayeli, bangathola ingozi.

Intengo yeembaseli nasele ikhuphuka kangaka abaphethe kumbi khulu abatjhayeli abathatha amakhambo ngeenkoloyi zabo. Lokhu kungombana iimbaselezi sele zinyuke khulu. Lokhu kwenza bonyana abatjhayeli laba basebenzise imali enengi ukuze bathole iimbaseli. Lokhu kubuye kwame ngendlela abasebenzisa imali ngayo ngombana okhunye ebebajwayele ukukuthenga ngemihle, abasakwazi ukukuthola ngombana imali enengi kufanele ithenge iimbaseli zokukhambisa ikoloyi.

Izinto ezingenziwa batjhayeli beenkoloyi ukuvimbela ukuthuwelela kweengozi kukobana, balandele imithetho yoke yendlela, bangagijimisi iinkoloyi zabo bakhambe ngesivinini esiphezulu nofana ibelo eliphezulu. Lokhu kuzokwenza bonyana woke umuntu akuthabele ukukhamba ngekoloyi. Okhunye ekungenziwa ngibo abatjhayeli kukobana, bahloniphane bona endleleni.

Ukuba nomzila wamathraga nofana weenlori owodwa ku-N one, angithembi begodu angiboni bonyana kungasiphungulela isiminyaminya seenkoloyi endleleni leya. Lokhu kungombana iinlori nofana amathraga-la, sele agijima khulu esikhathini sanje akasafani nesikhathi sakade lokha akhamba buthaka begodu lokhu kuzokwenza bonyana indlela ihlangahlangane ukuyaphambili.

Ukuphatheka kwethu kanengi kuya ngomhlobo womtjhayeli bonyana umuntu onjani. Ngesinye isikhathi uthola bonyana umtjhayeli weteksi umumuntu ozigedlileko, opholileko, othulileko, ozibambileko. Lokho kumenza abemumuntu ozithobako nakakhuluma nabantu begodu nokutjhayela kwakhe kusuke kubengendlela efaneleko. Kubuye kube nomtjhayeli obukhali. Loyo mtjhayeli usuke areye ngendlela engathi ithanda ukuba nebelo begodu esikhathini esinengi akareyi ngendlela elandela imithetho yendlela.

Izehlakalo zokusahlelwa kwabatjhayeli bamathraga badlelezelwe, ngokubona kwami, zingaqedwa ngokobana abatjhayeli bamathraga kube neenkoloyi ezikhamba nabo ezibizwa bonyana ma-escort cars. Lezi iimodere zizokuqinisekisa ukuphepha kwabo.

Ngombono wami, intengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ayehliswa lokha nakwehliswa intengo yeembaseli ngombana intengo yeembaseli isuka yehle isikhatjhana esincancani khulu. Lokhu kwenza bonyana namathikithi angehliswa ngombana intego yeembaseli izokubuya godu ikhuphuke ngemuva kwesikhatjhana. Begodu ukukhuphuka kwayo, kukhuphuka idlule ngendlela ebeyingakho ekuthomeni ngaphambi kobanyana yehliswe. Kungakho intengo yamathikithi ingehliswa iliswa bonyana ihlale injalo.

Ngazizwa kumbi khulu begodu ngidanile mhlana isitimela ebegade ngisilindile siladelwe ngombana bekufanele ngiyokubona umnganami obekaphukile ngebanga lokutjhayiswa yikoloyi begodu bekufanele ngifike lapho ngokurhaba ngombana ngombanyana bebayomhlinza. Ngathi nangifika esibhedlela ngathola sele bamthethe bayomhlinza, ngadana khulu.

Ngiyavumelana nalokhu. Iintimela kufanele zingezelelwe njengoba abantu baba banengi ukuze kungatlhayeli iintimela nofana kungabi neentimela eziladelwako.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kukobanyana nikhamba nikhuhlumezeka endlelena njengoba ibhesi ingasi-comfortable, ngelimi lesiyeni, ukumadanisa nekoloyi begodu nifika ngemva kwesikhathi eside njengombana ibhesi ikhamba buthaka khulu.

Intengo yepetroli ihluka khulu eendaweni zemadorobha neendaweni zemakhaya. Isuka ithengeka eendaweni zemadorobheni ukudlula eendaweni zemakhaya ngombana eendaweni zemakhaya, akusilula bonyana iinlori ziyi-transport nofana ziyithuthe ziyise eendaweni zemakhaya, kungakho intengo yakhona isuka iba phezulu kuneendaweni zemadorobheni.

Itheknoloji ingasiza ukuthuthukisa zokuphepha eentimeleni njengokuberegisa nofana ukusebenzisa amasensara akghona ukubona ngaphambili izinto ezingavimbela isitimela. Mhlambe nangokuthi zisense bonyana amatrogo wakhona asahlangane begodu nama-sensor ekukuthi azokuvimbela isitimela ukuphuma esiporweni sayo.

Ikoloyi eyonakele umzimba angeze nofana akukafaneli bonyana ibe sendleleni ngombana isuke inobungozi obunengi. Ubungozi bakhona bungaba sebantwini ebakhamba endleleni kanye ingaba nobungozi kuye umtjhayeli wayo.

Iingozi ezivamise ukutholwa babantu abakhamba eduze ne-siporo sesitimela, kukuba nebhadi lokobanyana utjhayiswe sitimela. Okhunye kungaba kubanjwa mbani wegezi ongakubulala ngesikhatjhana ngombana igezi le inamandla khulu ngokudluleleko.

Abakhweli bangasiza ukulawula ubujamo eentetjhini zeentimela ngokobanyana bazibhale iinomboro ezandleni ezitjhoko bonyana bajame kuphi emjejeni begodu bajame umjeje onelawulo ukuze kungafuhluzelwa nofana kuphithizelwa nakulingwa ukungena esitimeleni.

Abathengi badosa abantu eendaweni eziphithizelako ngokobanyana bakhangise nofana babeke lokhu ebakuthengisako epepeneneni bonyana woke umuntu odlulako abone bonyana bathengisani. Koke lokhu ebakubeka epepeneneni bakwenza bonyana kuqaleke nawubonako ukuze ukhanuke nofana ufise ukukuthenga.

Isiporo sesitimela sakhiwe ngeensimbi ezibekiwe ngapha nangapha lapho amavilo wesitimela akhwela phezu kwaso bese alandela sona, njalonjalo.

Ukwenzela iimbhesi umzila wazo zodwa edorobheni kusiza ngokuphungula inani leenkoloyi eziba khona edorobheni nofana isiminyaminya. Iimbhesi mihlobo mihlobo yeemodere nofana yeenkoloyi ezikulu ekukuthi nazikhamba neenkoloyi, zenza isiminyaminya esinengi.

Ukukhwela kwentengo yamathikithi kwenza bonyana ngisebenzise imali enengi kodwana ngiya endaweni yinye.

Intengo yamathikithi yehliswa ngombana iimbhesi akukafaneli bonyana zithele imali enengi ukuze zigcwalise iintanka zazo zamafutha. Lokho okutjho bonyana akutlhogeki imali enengi ukwenza lokho kungakho intengo yamathikithi iyehla.

Kubalimaza khulu abasebenzi bemakhwitjhini ngombana imali yokunakelela ngekhaya isuka itlhayele ingasabanela.

Ikambiso engingathanda bonyana ilandelwe kukobanyana bazise abakhweli bazo ngaphambi kokukhutjhulwa kwentengo. Lokhu kuzobasiza abakhweli ngombana bazozilungiselela ukukhwela kwentengo yamathikithi.

Ngokubona kwami kufuze kuqalwe ibanga elithatha ibhesi leyo ukukhamba ngaphambi kobanyana bakhuphukise intengo yokukhwela ibhesi.

Ngokubona kwami urhulumende akukafaneli bona angenelele ngombana lokho kuzokuvimba abaphathi beembhesi bonyana nabo benze imali ngokwabo.

Iye, lokho kungenza bonyana babone ukobana ukusebenzisa imali ukuthenga amafutha wemodere kuzidlulela kulokha nabakhamba ngembhesi.

Intengo yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa ngombana vane kubujamo akusikho bonyana iinkhamphani vane zifuna ukudlelezela abakhweli.

Abacatjangelwa abantu abadosa emhlweni bonyana kungakhutjhulwa intengo yokukhwela ibhesi.

Iye, ngibona zikhambiselana ngombana iimbhesi ezikhamba amabanga amade zitlhoga amafutha amanengi begodu nabatjhayeli bazo bayadinwa nabakhamba ibanga elide.

Ngokubona kwami ngibona kuyinto ehle bonyana baphungulelwe imali lokha nabakhwela iimbhesi ngombana bona sebafika esigabeni sokobana abasasebenzi begodu angekhe bafana nalabo abasesenamandla wokuzisebenzela.

Kufanele kusetjenziswe indlela etjheje bonyana abogogo nabomkhulu bakhamba kangangani ngenyanga begodu bakhamba ibanga elingangani.

Njengoba ngitjhwile iye kufanele baqale bonyana bahlala kiziphi iindawo.

umndende kungabasiza khulu ukwehliselwa intengo yokukhwela ibhesi njengombana lokhu kuzobavumela bonyana bonge imadlana ethileko ukuze bakwazi ukuzinakelela begodu banakekele nemindeni yabo.

Ngokuya kwami abogogo nabomkhulu kufanele baphungulelwe ngesibalo samaphesente amatjhumi nantathu.

Ngelwazi enginalo ngibona bonyana iye batjhejwa ngokwaneleko kodwana anginaso isiqinisekiso njengombana ngingakweli ibhesi kangako.

iye zikhamba ngendlela efaneleko ngombana ziyafika kizo zoke iintetjhi nofana ama-bus stop ngesikhathi nayingekho kuvela enye ibhesi.

Abasebenzi abakhwela iimbhesi bafika ngesikhathi ngombana iimbhesi zikhamba ngesivinini nofana ngebelo elibekwe mithetho yendlela nofana imithetho yendlela.

Ngobufakazi esele ngibubonileko nofana ekhengabubona iye babaphatha kuhle ngombana nabakhwelako bayalotjhisana kubemnandi.